Uma umtholampilo uthola imithi eshibhile kumnikezeli wempahla ongabhalisiwe ngokwezempilo, umuntu okumele abe nesibopho sokuqinisekisa ukuthi umuthi uphephile, abantu abasebenza emtholampilo ngoba abakwazi ukwamukela imithi kumuntu ongabhalisiwe kwabezempilo. Ngale kwalokho kumele kube ungqongqoshe wezempilo ozocinikisa ukuthi umtholampilo nomtholampilo uthola imithi ephephile ngaso sonke isikhathi.

Ngingalandelela kanjani ilunga leqembu emva kweseshini? Ngingaya kulo eceleni ngilibuze impilo bese ngiyalibuza ukuthi liyithathe kanjani iseshini yanamuhla. Lokho kuzongitshela kabanzi ukuthi uyafisa yini ukukhuluma kabanzi ngale seshini yanamuhla noma usadinga isikhathi. Emva kwalokho uma edinga isikhathi ngingamtshela ukuthi ngihlezi ngikhona, angeza kimi noma ngabe inini uma sekalungele ukukhuluma ngalokhu okumphatha kabi noma ngalokhu okusenhliziyweni yakhe, bese ngimnikeza leso sikhathi kanye nesikhala ukuthi eze kimi uma eselungile.

Uma ngiwumuntu osemusha ophila negciwane le-HIV, imitholampilo inganginikeza ukwelulekwa nokwesekwa ngokozwelo ngokuthi ingichazele kabanzi ngalesi sifo nokuthi ngizinakekela kanjani mina nomzimba wami, nokuthi ngingamnakekela kanjani umuntu osondelane nami. Iphinde inikeze amasu ukuthi ngingawutshala kanjani umndeni wami. Kodwa ngaphezu kwalokho engingakujabulela ukuthi ingaluleke ngokwengqondo, ihlole isimo sami sengqondo kuyo yonke.

Inkampani kufanele ibaphathe njengawo wonke umuntu abasebenzi abantu abanqabayo ukuthola ibhusta ngoba wonke umuntu unelungelo futhi amalungelo ethu njengabantu ayalingana. Ngakho-ke nabo ilungelo labo ukuthi banqabe lokhu okushiwo inkampani, kodwa okungaphezu kwalokho bangabacela labo basebenzi ukuthi bahambe bayohlola njalo emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu ukuze bacinisekise ukuthi abanalo leli gciwane. Bese babuya nencwadi ezosho kanjalo, kunokuba bavele babaxhoshe noma babaphathe ngendlela engasiyinhle.

Ukuze ulwazi lufinyelele kalula kubantu abaphila nokukhubazeka ngokwengqondo, abanakekeli kanye nabasebenzi bezempilo bangazama ezinye izindlela zokufinyelelisa ulwazi kubo, njengokuthi babanikeze .

Kubalulekile ukuthola umuthi ekhemisi noma emtholampilo othembekile ngoba lokho kusho ukuthi lowo muthi usemthethweni ukuthi ungathathwa abantu futhi kunesiqinisekiso sokuthi uzoba philisa, angeke wenze umonakalo.

Izinselele ngokomzwelo nezingukuqubo zokubeka umzali okhulile ekhaya lokunakekela kungaba ukuthi, umzali nezingane angeke zisakwazi ukuchitha isikhathi esanele ndawonye, lokho kungakhubaza imizwa yomzali. Okunye kungaba ukuthi ubudlelwane phakathi komzali nengane kungathikamezeka, noma bushabalale ngenxa yokuthi umzali angicabanga ukuthi ingane yakhe ayisamthandi noma izizwe ngathi umzali uwumthwalo kuyo, ingakho ayibeke ekhaya lokunakekela.

Abantu abangamadoda banenkolo loze yokuthi umuntu oyindoda umuntu ongasiye umuntu obuthaka, umuntu okumele ahlezi awumqemane, umuntu ohlezi aqinile, umuntu ohlezi okufanele anakekele abanye abantu, hhayi ukuthi kunakekelwe yena. Ngakho-ke ukuthi yena kufanele afune usizo lokwelashwa kuba umqansa kuye ngoba esaba ukuthi uzibukelwa phansi njengendoda esaba ukucwaswa abangani bakhe noma abantu emphakathini wakhe.

Izingozi ezingaba khona ukwelapha ithambo eliphukile ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha, kungaba ukuthi, lowo muntu olimele angophela ngaphakathi. Okwesibili, kungaba ukuthi angaba sezinhlungwini kakhulu okungaba yingozi kulowo muntu olimele. Okwesithathu, kungaba ukuthi uma uthinta leyo ndawo ethintekile, lelo thambo lingahlala ngendlela ezokwenza ukuthi lowo muntu angaphinde akwazi ukusebenzisa ingalo noma umlenze noma leyo ndawo leyo elimele. Okwesine, kungaba ukucinana kwegazi ngaphakathi lapho lo muntu alimele khona.

Izinzuzo kanye nezingozi zokusebenzisa amakhambi e-herbal for fever, kungaba ukuthi awabizi amakhambi, ukuthi atholakala kwimvelo futhi aseduze. Okunye kungaba ukuthi, alapha zonke izifo noma alapha wonke umzimba. Kodwa okungaba ubungozi ukuthi awukho umgomo ukulinganisa ukuthi kumele uphuze kangakanani noma udle kangakanani lawo makhambi. Okunye kungaba ukuthi, uwuvumelani nomzimba wakho. Okunye kungaba ukuthi, awusebenzi noma ulapha isifo esingesona noma umuthi iwona lowo ongalungile.

Sisinda izinsizakalo zosizo zomphakathi okufanele zibe khona kubantu abanokukhubazeka ngokungaboni ngesikhathi sokugula, kungaba ukuthi umphakathi kumele ube nenhlonipho kanye nozwelo kulabo bantu, baphinde bafundise umphakathi wonke ukuthi abantu abanjalo banakekelwa kanjani futhi baphinde babasize ukuthi nabo bakwazi ukwenza izinto emphakathini. Okunye kungaba ukuthi, babengqalasizinda ezokwenza ukuthi bakwazi ukwenza izinto ngokwabo, okufana nokuthi bakwazi ukusebenzisa induku ukuba ukuthi bahambe noma bakwazi ukusebenzisa izinja ezizobasiza zibe amehlo azo.